Kubaluleke kakhulu ukuze ukwazi ukubona ukuthi uzokwazi ukuthatha isikweledu futhi uzokwazi ukukhokha imali yesikweledu.

Into ebahlukanisayo, usizo abalikhiphayo kubantu abayisebenzisayo le mishwalense. Izindlela abahlukene ngazo ukuthi, banika amakhasimende abo izidingo ezingafani ezihlukene ngokwemali. Okhokha imali ethe ukuba ncane akatholi izidingo ezifanayo nalo okhokha imali ethe ukuba nkudlwana.

Izinto ezingikhathazayo ngokulinda umshwalense womngcwabo ukuthi, iyaphela iminyaka neminyakakazi ulokhu ukhokha umshwalense kodwa bona benganakho ukuthi bake bakuhlomulise ukuthi sekuphele isikhathi esingaka ukhokha kahle umshwalense futhi kungabibikho okwenzekayo. Ngakho, ake sizame ukuhlomulisa lo muntu ngento encane ezokwenza ukuthi naye aqhubeke ajabule, asebenzise umshwalense wethu.

Amaphepha ahlukahlukene ongawasebenzisa njengobufakazi bendawo. Elokuqala, kungaba iphepha eliphuma kwikhansela yendawo yangakini, lapho elibhala khona imininingwane yakho. Elesibili, kungaba iphepha lakwamasipala olithumelwa umasipala, elinezindleko zendlu kanye namanzi. Elesithathu, kungaba iphepha olibhalelwa induna noma inkosi yangakini.

Ngingayisebenzisela ukuvula ibhizinisi ngoba ibhizinisi lizongipha enye inzalo ukuze ngikwazi ukukhokha imali engizobe ngiyikweleda ebhange.

Into yokuqala abasebenzi abangayenza, ukuqinisekisa ukuthi ngempela bebesebenza ngaphansi kwe UIF, okwesibili, ukuthi babe nobufakazi bokuthi ngempela kukhona imadlanyana ebikade idonswa emholweni yabo iya ku-UIF, okokugcina, bangavakashela ihhovisi ukuze baqale uhlelo lokuthola imali yabo.

Ngingamchazela ukuthi mngani, ungabaniki iphini yakho yasebhange ngoba seziningi izigilamkhuba ezizama ngokusemandleni ukuthatha imali yabantu. Ibhange alisoze lakufonela futhi lacela iphini yakho.

Cha, angicabangi ukuthi kuwumqondo omuhle ukuthatha imali ebolekiwe, ngoba imali ebolekiwe iba nenzalo, inzalo enkulu futhi okungagcine sekunzima ukuthi uyikhokhe.

Izimalimboleko zabafundi, imali oyibolekayo ukuthi ukwazi ukufunda bese uma usuqedile, uyayikhokha yonke leyo mali uma usuthole umsebenzi, kanti umfundaze wona, ufana nemali oyiphiwayo ukuthi ukwazi ukufunda mahhala uze uqede izifundo zakho. Okungcono, umfundaze.

Uma isicelo se-UIF sinqatshwa, kumele uthathe izinyathelo zokuqale ubheke ukuthi kungabe yini imbangela, uvakashele e-ofisi, uphinde ubheke nokuthi imininingwane yakho ngabe ibhalwe ngendlela yonke yini na.

Gogo, uyazi emabhange sebesenzele izindlela ezilula zokuthenga umoya. Usuyakwazi ukuthenga umoya, usebenzisa wona umakhalekhukhwini wakho, noma ungenawo umoya. Ucofoza nje inombolo le abasuke bekunike yona bese ukhetha inani lomoya olifunayo. Kanjalo nje uzobe usuqedile, izobe isiyazingenela yona.

Umshwalense ube nomthelela omuhle kakhulu empilweni yakhe. Kuke kwafika isikhathi lapho ekade egula khona kakhulu, isimo sisibi ngale ndlela yokuthi ukube samhambisa ezibhedlela ezingasebenzisi umshwalense wayengeke aluthole ulusizo oluphuthumayo ngale ndlela aluthola ngayo, okwasiza kakhulu ngoba wayesekelwe umshwalense. Ukube wayengasekelwanga wuwona, babengeke bagijime phambili ukuze bamtholele usizo.